Ke ntshitse bodutu ka go bala question ena, e ya kgatlhisa, thata le gone ee.

Ke bona bagodi tlamele ba tlhokomelwe ko dipetlele ga e le gore ba kula thata le gore ga ba sa ema mo seemeng se se ntseng sentle. Ga sa kule thata go siame gore ba ka mo tlhokomela le mo ntlong.

Batsofe ba bangwe tlameile ba tlhokomelwe ko dipetlele ba bangwe tlameile ba tlhokomelwe ko dintlong tsa bone. Go tlaya gore batho ba ntse jang ka go ba tlhokomela.

Setso sa rona se utlwa botlhoko ka go tlhokomela batsofe ba bone le rona re tlhokomela batsofe ba rona. Ka gore le rona re tlo tsofala e be re tlhokomelwa ke ditlogolwana tsa rona le batho ba bangwe.

Ba bangwe tlamile ba isiwe ko lelapeng la batsofe, ba bangwe ke gore ba itlhokometse thata mo setšhabeng, le gore o ka se monaganele gore ke motsofe.

Ke gore fela ba kgone go itlhokomela thata le gore ba tswe mo dilo tse di ngata tsa go tsuba le go nwa.

Tlhokomelo e ya ka gore o tlhokometse ke bo mang, ka gore batho ba bantsi ba ba tsofetseng le ba ba sa tsofalang thata ba lla thata ka malapa a mangwe ka gore ga ba ba tlhokomele sentle.

Batsofe ba itlhokomela ka ditšhelete tsa bone tsa grant le gore ba bangwe ba ja ditšhelete tsa bone tsa grant. Batho ba bangwe ha ba na dipelo tsa go tlhokomela batsofe empa ba ba lwantsha metlha le metlha.

Phenšene e eleditswe gore batsofe ba kgone go itlhokomela, le gore bana ba bone ba kgone go ba tlhokomela le ditlogolo tsa bone di kgone go ba tlhokomela.

Sentle fela, ga e le gore batho ba bangwe ba na le pelo ya gore ba kgone go tlhokomela batsofe ba bone, le rona gora re kgona go tlhokomela batsofe ba rona.

Batsofe ba ba ngata ba bo mme le bontate ba tlhokomela lelapa. Ka gore bana ba bone le ditlogolwana tsa bone di kgone go ja, ka gore go na le bana ba leng gore ga ba batle go gola. Le gore ba shiftele batsofe ba bone ko dintlong tsa bone ba ye go ipatlela dipoleke tsa bone.

Motho o amogela phenšene a na le sixty ya dingwaga ee.

Re ka ba thusa fela ga re ba tsaya rona re ba isa dipetlele gore ba kgone gore ba ba admite, le gore a na ba tla fola or ba ka se tlhole ba boa mo lefatsheng ba bangwe.

Re ka ba thusa re ba khape gore ba fitlhelele dipetleleng le gore ba ba admite. Le gore ba bangwe re kgone go ba fa tšhelete ya gore ba kgone go ya sepetlele ga e lo admitiwa leng kapa leng.

Fa ke dulang ko teng ga se sekgale ka gore ke mo lekeišeneng, le gore batho ba na le mona, le batho ba e le gore ba naganneng dilo tsa bone.

Tlameile ba age ditliliniki gaufi le kwa mekhukhung for batsofe le batho ba ba lwalang ba leng gore ga ba nke ba nna le tšhelete e e ba lastang gore ba kgone go ya ditliliniking le ko dipetlele.

Malwetsi a mantsi ko ditliliniking ke malwetse a e le gore ha wa tlamele gore o berekise matsogo thata specially mo bathong ba batsofe le ba ba lwalang thata.

Baagi e nna sono, ka gore ga o lwala tlameile ka molao tliliniki e be gaufi gore o kgone go ya. Ba kgone go go thusa ka dilo tse e le gore ba gofa tsone. Le gore ba go check-a gore o yang ka mogare ga mmele ntho e nngwe le nngwe e ba e check-ang.

Ee tlameile ba netefatse gore ba fitlhetse dilo tse e le goreng ba ditlhoka ko tlliniking.

Ba tshaba matlho a batho le di nurse tse di senang pelo tse di tlo go dulisang mo setulong sa mo tlliniking sebaka o sa itse gore goreng go le yalo, le gore gape ba tswafa di line tse di ngata-ngata tse di telele mo tlliniking.

Ka gore balwetsi ba bangwe ba avoid-a go fitlha late ko ditliliniking ka gore ko ditliliniking tse dingata ba tswala early, le gore motho, molwetsi a sa ema line e telele thata.

Bana ba ba ngata ba ko tlase ga jara ba rata go ima thata le gore bana ba bantsi ga ba understand-e gore ga mošimane a mo file moroto oo wa go ima go tla etsagala eng mo mmeleng wa gage.

Motho o na leng sukiri ga tlameile gore a nwe bojalwa, a tsamaye thata le mo straateng ka gore motho o nang le sukiri ke mathata fela, le gore bolwetsi ba teng ga bo monate neks-neks.

Ee tlhokomelo tlamele e nne teng ko bathong ba botlhe ba e leng gore ba tlhoka tlhokomelo, le gore o tlhokomelwa ke bo mang fa o dulang ko teng le gore ko ditleliniking ba go tlhokomela jang.

Go thusa fela batho ba e le gore ba tlhoka go ya tlleniking, le gore batho ba ba dulang kgakala le ditleliniki ba kgone go ba agela ditleliniki gaufi.

Ke lemoga fela gore ke itlhokomele le gore ke se ke ka nwa, ke se ke ka ja dilo tse di sweet ke kgone go check-a gore sukiri ya ka e tsamaya ko level-eng e feng le gore ke se ke ka wa fela. Ke yone kgetho e nka e tsayang.